Ha ke mo hlalosetsa hore ke rata rugby. Nka re ke rata rugby hobane rugby ke e nngwe ya di-team tse etsang hore batho ba e bapalang, ba bo ba momahane, ba utlwane. Mme hape e ya hlompha, ha e tshwane le dibolo kaofela moo e leng hore ha e tshwane le di-sport kaofela moo e leng horeng haeba le shebelletse ba tlabe ba lwana. Haeba mohlomong ba sa kora kapa jwang. Empa ka rugby, e etsa hore ho be le bo nngwe. O tla bona ka ofela ba teteana polekeng e le nngwe mme ba thabile ha ba qeta ho kora. Haona mohla o tla bonang team e nngwe e rwakana kapa e lwana kapa a etsa mehlolo eo kaofela. Jwale ka bokgutshwanyane nkare rugby ke team ya bohlokwa hobane e etsa hore ba papadi ba yona ba momahane, ba hlomphane. Mme e etsa hore ho be le resilience nthong e nngwe le e nngwe eo ba tla beng ba e bapala. Jwale rugby nka re kea e rata hobane e bopa bonngwe.

Nka dula le batswadi ba bona fatshe. Ka hlalosetsa bohlokwa ba ho ikwetlisa. Ho re bohlokwa ba ho ikwetlisa ke hore batjha ba tlo qoba diterata, ba tlo kgona hore ba seka kenya ba etse di-crime, ba tlo kgona hore ba seka utswetsa batho ba qetelletse ba tshwere ba lo dula di tjhankaneng. Ba tlo etsa bohlokwa ba ho ikwetlisa hape ke hore ho tlo tlosa batjha diseterateng ba seka kgona ho tsuba, ba seka kgona ho etsa dintho tse mpe lefatsheng. Jwale ke tla dula le batswadi ba bona fatshe ke ba hlalosetse hape hore boikotliso ke ya bohlokwa hobane bo fa batjha monyetla, bo bula dikelello. Mme bo etsa hore batjha le nakong e tlang ba dule ba nahana ba tla ruta le bana ba bona ha se ba hodile.